Setraeke sa dibese, se la sang ama haholo ha bohloko hobane, ne ke nkile tjhelete e ke tshepileng hore e tla nkisa mosebetsing kgwedi kaofela. Jwale ka thola hore se ke tlatsitse tekete ya ka, ka ho yona jwale ke la ka sokola haholo hobane ne se ke tsamaya ka ho kopa di-lift seterateng ho ya mosebetsing.

Ho bohlokwa hore bakganni tseleng ba ba kganne mmoho, hobane ho tla ba le di-accident tse ngata. Bakganni ba ditekesi ba atisa ho tshwara sethunya, le phafa, le molamu, le tshepe.

Ha ke na koloi, batswalle ba ka ba na le dikoloi empa ke a sheba hore na e ka ba nna, hobaneng ke se na koloi e ka ba ke sebeditse na? E ka ba ke ile sekolong na? Empa ha ke thola hore ha ke a ya sekolong kapa ha ke a sebetsa, ke tla tlameha ke hore ke be le pelo e telele ke sebetse ka thata hore ke tlo kgona ho fihlella moo ba leng teng, hobane haeba ke tla kgalla ntho tseo ba nang le tsona, empa ke sa sebetsa, ke tla qetella se ke ba ke batla lo hutswa e be ke fella tjhankaneng.

Dikotsi tse ngata tse etsahalang nakong tsa paseka, le nakong tsa keresemese. Ke taba yane ya hore bakganni ba bangata ba kganna ba nwele jwala. Ba bang be ba matha ka se ka lebelo le sa batleheng ekare mo ba yang teng, ha se mo ba tla finyella teng kante ha ho na moo o sa fihlwing teng.

Lebelo le le, le tsamayang diteraka ke le bona e le lebelo le leholo haholo hobane, ha se e matha teraka ka hundred kilometre per hour. E matha haholo hobane ke koloi e kgolo le ha e tlo feta pela hao koloi e nyane o tla utlwa le wena, koloi e nyane ekare e fefolwa ke moya hobane koloi yane e na le matla haholo.

Sena se bakuwe ke hore hangata dibese di kena di-accident-eng haholo, ha di qeta di tsamaya nako e telele tseleng. Jwale marwana le di-taxi di fihla ka pelenyana.

E dumela, ke kopa ho bua le manager-a, mang ha yo? Ke rekile koloi moo hona jwale koloi ena mpha mathata ena. Koloi ena hona jwale ha kere ke a start-a hoseng yona ha e start-e, hobaneng mara empa lona le hore koloi ena ene, ke rekile ka turu koloi ena. Hobaneng le etsa tjenana? Hao.

Tse ntle ka e-hailing ke hore ha o order ntho tsa hao di tla fihla ka nako. Tse mpe, ke hore ha motho a ka tseba card number ya hao, a ka kgona ho order, ebe wena ha o tsebe letho. O tla bona ka di message se ntse di kena ho wena founung hore hona le motho ao jellang.

Tjhe, nka se kgalle ho ba mokganni wa tekesi, nka se kgothaletse le bana ba ka ho ba mokganni wa tekesi. Hobane ditekesing bathunyana, ba bolayana, ba lwanela tsela, jwale bophelo ba motho bo kotsing haholo ha le ditekesing.

He wena monna hobaneng utswa di-bicycle tsa rona? Hobaneng o utswa le di-bicycle tsa bana ba rona? Ha o fihla mona wena o thola ngwana rona, a tsamaya ka bicycle, a driver seterateng wena o so mo shapa ka tlelapa o nka baesekele ya hae. Moo reo tshwere jwale tjena, jwale tjena re tlo o bontsha hore rona re bo mang, ha o sa tla kgona o pheta hape o tlo fihla o ntso shapa bana ba rona o nka di-bicycle tsa bona hobane, re tlo o poma matsoho ana kajeko lena.

Ha o le ka hare tsubuhlellano ya sephethephethe, o tlamehile hore o tsebe hore o ka hare ho sephethephethe. Haona kgutlela morao kapa wa tsamaella ka thoko. Dikoloi di ka pele ke sephethephethe, o tshwanetse feela ke hore o imamele o tsebe feela hore o sephethephetheng, o tla tswa mohlang sephethephethe se buleile.